Swi na nkoka swinene leswaku munhu u fanele a ti hlayisela mali ya yena, leswaku a ta kota ku yi tirhisa hi nkarhi wa ku tika. Hikuva ku na minkarhi lowu munhu u nga ta vabya u tikuma u nga ri na mali ya ku tsutsumerisa exibedhlele, hikuva khombo a ri vuli leswaku ri tata siku rihi. Kambe loko munhu o va a ti hlayisile mali ya yena, hi siku ra khombo a nge he fambi a lombalomba kumbe a tinghenisa eswikweletini. I ta va yena a ri na mali yakwe leyi nga ta kota ku n'wi pfuna. Naswona swi ta endla leswaku lava tshamaka na yena va nga tikiseleki loko o tshuka a wele ekhombyeni kumbe a tikuma a ri ku vabyeni. I ta kota ku teka mali leyi yena a nga yi veka leswaku va kota ku yi tirhisa ku kota ku n'wi pfuna, na yena a kota ku kuma mpfuneko hi xihatla na ndlela ya kahle.

Va cheka leswaku wena u tirhisa mali ku fika njhani naswona u tirha kwini. Hi swona leswi endlaka leswaku va lawula leswaku u nga tirhisa mali muni eka khadi ra wena ra xikweleti. Va ta cheka ntsengo lowu u wu kumaka ntirhweni kumbe mali leyi u yi holaka kumbe u yi dendaka, ivi va ku nyika mali leyi nga ta ringanela leswaku u kota na ku yi vuyisa loko va katsiwile na leyi va nga ta va va yi engetelerile.

Ndzi nga lava ku vutisa swivutiso swa ku fana na ku, va ta va va karhi va ni ngetelela mali muni eka mali leyi ni nga ta va ndzi karhi ndzi yi kombela? Naswona ni tlhela ni lava ku tiva leswaku loko ndzo tshuka ndzi hlanganile na mali yo karhi ivi ni ti byela leswaku ndzi lava ku hakela ku nga se fika nkarhi lowuya hi nga twanana ku ri ni ta heta hi wona, ku nga va na ku va nga ndzi hungutela ti-charges to to karhi leti va nga va va ni endlele tona na? Naswona ndzi nga lava ku tiva leswaku ku loko ndzo va ndzi karhi ndzi hakela kahle ndzi nge se heta, ndzi na mpfumelelo wa ku lomba yin'wana ehenhla ka liya ndzi nga ta va ndzi wu lombile ke?

Mpfuno un'wanyana i ku munhu a pfula khadi ra bank-e. Loko munhu a ri na khadi ra le bangi a nga kota ku kuma mali ya yena a lo tshama kaya. Leswi nga ta endla leswaku swi nga bohi leswaku a famba a yi landza hi xiviri, kambe a yi kuma kwala ka foni ya yena yi nghenele eka khadi ra yena. Lexi nga ta n'wi nyika na mpfumelelo wa ku a kota ku yi tirhisa nkarhi wun'wana na wun'wanyana lowu a nga ta va a karhi a lava ku yi tirhisa hi wona.

Ndzi nga sungula ndzi vutisa leswaku hi yihi inshurense leyi mina ndzi faneleke ku yi teka ku ya hi malembe ya mina? Naswona yi ta ndzi vuyerisa eka timhaka tihi na tihi? Naswona ndzi ta kuma ntsengo wo fika hi kwini? Xin'wana lexi ndzi nga ta lava ku xi tiva, ndzi ta lava ku tiva leswaku loko ko tshuka ku hundze malembe ya ntlhanu ndzi nga ha kota ku kumanyana mali hikuva ndzi ta va ndzi nge se claim-a mali for nchumu na? Ndzi nga lava ku tiva na swona leswaku swi nga koteka leswaku eka inshurense ya mina kumbe pholisi ya mina ndzi tsarisa vanhu vambirhi, laha va nga ta kota ku teka timali ta mina loko ndzo tshuka ndzi hlanganile na khombo ke?

Ina ndzi vona swi ri na nkoka hikuva swa pfuna leswaku loko wo tshuka u hundzile emisaveni, mali liya yi kotaka ku pfuna. Naswona loko ku ve i na vana, vana va wena va ta sala va kuma mali leyi nga ta va pfuna ku ya emahlweni hi swa tidyondzo, hi swa vutomi, naswona leswaku va nga tikumi va ri evuswetini hi ku pfumaleka ka mali hi ku va mutswari wa vona a hundzile emahlweni. Naswona na wena loko wo tshuka u kume khombo u vaviseka, yi nga kota ku ku pfuna ku ku hakelela exibedhlele, naswona yi nga kota ku ku pfuna leswaku u kuma vutshunguri bya xiyimo xa le henhla ngopfu.

Swa olovisela swinene hikuva hambi data yo tshuka yi ku helerile exikarhi ka vusiku u ri karhi u endla swilo swa xikolo, a wu nge yimeli leswaku ri xa dyambu kambe i ta vhela i xava hi foyini. Naswona swi pfuna leswaku u nga hundziwi hi swilo swa xikolo, kumbe ku hundziwa hi swilo swa tiko, kumbe mahungu wahi na wahi lama u nga ta ma kuma hi ku yimela ku ya exiphazeni. Se ku xava data hi ku tirhisa selulafoni swi olovisela vutomi swinene hi ndlela yaleyo.

Tibangi ti va ti tlhela ti lava ku tiyisisa leswaku u mani naswona u huma kwini, leswaku va kota ku tiva leswaku himpela hi wena n'winyi. Naswona va kota ku tiva laha va nga ku kumaka kona loko vo tshika va dinga swin'wanyana eka wena kumbe loko swin'wanyana swo tshuka swi nga tshamiseki ku ya hi mahakelelo ma nga endli swona. Va ta kota ku swi tiva leswaku i munhu wa ku tshama endhawini yo karhi, va ta kota ku ku kumela kona.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a ya ka bangi ya Capitec, hikuva Capitec hi yona yi nga na swilo swo olova naswona ti-charges ta kona ti le hansi ntsengo wa kona ngopfu. I bangi leyi tirhisiwaka hi wun'wana na wun'wana leswi nga ta olovisela vutomi hikuva munhu un'wana na un'wana u na yona bangi leyi. Naswona a ku na swidingo swo tika leswi va swi dingaka loko munhu a ya pfula khadi. Loko ku ve u na malembe ya le hansi ka khumenkombo kumbe u ta ya a ya pfuleriwa hi mina ndzi nga ta kota ku fika ndzi n'wi pfulela tanihi hi mutswari wa yena.

Ndzi nga endla leswaku ndzi fikelela leswi vanhu va lavaka swona naswona ndzi nga tshama ndzi karhi ndzi endla leswaku ku tshama ku basile eka bindzu ra mina ni make-a sure leswaku swakudya leswi xavisiwaka i swakudya leswi swi akaka emirini na naswona i swakudya leswi kokaka rinoko swi va swi vupfile hi minkarhi hinkwayo na ku endla ti-special vanhu va rhandza ngopfu swilo loko swi ka rhi swi kha swi chika mintsengo ya swona ku va na minkarhi swi chikaku mintsengo ya swona na loko munhu ku ri siku ra yena ra ku tlangela ku velekiwa a kuma swakudya hi ntsengo we le .

olovisa ngopfu xa ku tirhisa tibanga na tiinthanete ku hakela xikolo hikuva a swa ha hlwerisi loko u rhumela mali yi vhela yi nghena hi nkarhi walowo u nga yi rhumela hi wona naswona yi va yi tsarile leswaku i mali ya ku huma eka mani swi sivelela na ku timali ti nga fambi ti lahleka hi ku fambisiwa hi mavoko kumbe ti hlwela ku fika ta ha fanele ta ha fambisiwa hi poso naswona swi sivelela vukhamba bya ku tala lava va nga fikaka va khutuza vanhu va ha fambaka hi poso kambe loko ku tirhisiwa tibanga swi endla leswaku mali yi fika eka university yona leyi yi faneleke ku hakeriwa.

Ku hoxa mali yo karhi n'hweti na n'hweti swi na nkoka eku akeni ka rifuwo hikuva mali leyi u va ku u karhi u yi hoxa yi ta ku pfuna eku fambeni ka nkarhi hi yona yi nga ta fika yi ku pfuna loko se u hume ntirhweni kumbe loko wo tshuka u u heleriwile hi ntirho kumbe loko wo tshuka u loveriwile hi lava u va tsariseke kumbe na loko wena wo tshuka u lovile lava u nga ta va siya va ta sala va nga xaniseki hikuva ku ta va na mali yo karhi leyi u yi vekeke leswaku yi kota ku va tirhela na vona va kota ku yi tirhisa ku hanya ku ya emahlweni se hi swona swi endlaka leswaku ku vekisa mali yo karhi n'hweti na n'hweti swi va na nkoka swinene.

Ina ku ti lulamisela xilahlo swi kahle hikuva swi endla leswaku loko u tshuka u hundze emisaveni vanhu va nga endli ku rhandza ka vona kumbe va sala va ku dyela timali ta wena leti u ti tirheke ku vava kambe ti tirhela wena n'winyi u kota ku ti lahla hi ndlela ya kahle leyi wena n'winyi u lavaka ku ti lahla hi yona hikuva ku va ku ri wena u nga yi tirha mali liya se loko u suka u ti lunghiserile u lulamisile swilo hinkwaswo swi tshamisekile mali liyani u nga yi veka hi yona yi nga ta tirha ku endla leswi wena a wu lava swona leswaku wa ha hanya ku ri va ku lahlisa swona se ndzi vona ku ri mhaka ya kahle swinene.

Ina ti na nkarhi wa ku rindza ti ngo hambana hi minkarhi lowu ti endlaka wona leswi swi endla leswaku munhu a rhanga a kuma nkarhi a hakela a nge se za a loveliwa kumbe ku lova yena hikuva swi nga endleka munhu a famba a ya tsalisa munhu la a swi vonaka leswaku u lava ku lova sweswi xiyimo se xi bihile se va endla leswaku ku va ku ri na nkarhi wa ku rindza lo u faneleke ku wu yima swi nge se ku tirhela ku papalata vukungundzwana lebyi vanhu va nga byi endlaka hi ku ya tsarisa vanhu lava swi vonaka leswaku ve le ka xiyimo xa ku tika naswona va nga hi siya nkarhi wun'wana na .

Akhawunti yo hlayisa mali hi laha wena u va ka u karhi u ti hlayisela mali ya wena leyi u nga kotaka ku yi kuma nkarhi wun'wana wun'wana kumbe nkarhi lowu wena u nga wu pima leswaku wena u nga wu teka hi wona akhawunti ya credit u lomba mali yo karhi leyi u lavaka ku yi tirhisa a ndzhaka sweswo mali liya u ta va u karhi u yi hakela hi switsongotsongo endzhaka loko u endlile xo karhi lexi wena a wu lava ku xi endla xona leswi endlaka leswaku u nga kota ku aka yindlu i sala i hakela endzhaku akhawunti ya ku hlayisa mali u chela mali n'hweti na n'hweti kumbe u chela mali kan'we leyi nga ta va yi karhi yi kula hi .

Loko ndzi fika a bangi, ndzi nga lava leswaku va ndzi hlamusela hi vuenti hi timhaka ta cheque account. Leswaku ndzi va na ntokoto na vutivi byo enta, leswaku i yini overdraft leyi va nge va nga ni nyika yona loko ndzi ri na cheque akhawunti? Ndzi lava ku tiva leswaku ndzi pimeriwile masiku mangani leswaku ndzi tirhisa mali liya? Naswona ndzi fanele ndzi yi hakerisa ku yini, ntsengo lowu ndzi faneleke ndzi wu humesa? Naswona ntsengo lowu ndzi humesa hi n'hweti na n'hweti? Naswona ndzi ta lava ku tiva ti-percent leti va nga ta va va ti .

Kokwana loko munhu a pfula akhawunti ya le bangi, u fanele a tiva leswaku ku na mali leyi a yi humesaka ya ku pfula khadi. Leyi kotaku ku khoma khadi ra yena. Mali a leyi yi pfuneta vabangi leswaku va kota ku vona leswaku khadi leri himpela ra tirha, ri na munhu. Hikuva loko ro pfumala nchumu ri va ri nga ri karhi ri nga tirhi ri nga sali nchumu, va nge koti ku swi vona leswaku ra tirhisiwa. Naswona ku ri pfula, u fanele u ri hakelela. Naswona loko u humesa mali, ku na timali to karhi leti va nga ta va va karhi va ku charge-a tona va bangi va karhi va teka tona. Ku kombisa leswaku wena u le ku tirhiseni ka bangi ya vona.

Nkoka wo va munhu a tipfulela akhawunti ya bangi leyi a yi tsakelaka i ku, munhu u pfula akhawunti eka bangi leyi a nga na ntokoto na vutivi hi yona. Naswona u va a karhi a tiva leswaku yi fambisa ku yini hi ntsengo wa yona. Naswona u tiva leswaku loko o va a karhi a lava ku hlayisa mali, loko a lava ku yi teka endzhaku ka nkarhi wo karhi u ta teka loko yi fikile mali muni. Se loko a ri na ntokoto na vutivi hi bangi leyi yi tsakelaka, swi va swi karhi swi olovisa swilo hi ku u ta va na vuswikoti ku tirhisa bangi liyani, na vuswikoti ku tiva leswaku i swihi a faneleke ku swi landzelela.

Endzhaku ka loko munhu a pfurile khadi ra bangi yo karhi, ku ni tindlela to tala ta ku kambisisa akhawunti ya yena. Ku na ku munhu kwala ka foyini ya yena a nga kuma app-e ya bangi leyi a yi tirhisaka, a nghenisa swa akhawunti ya yena, ivi loko a nghenisile swilo swa khadi ra bangi ra yena u ta va a karhi a vona leswi humelelaka eka swona. Kumbe u tirhisa leswo photosela kunene swa tinomboro, laha u nga ta va u karhi u vona hi swona, u endla vulavisisi .

Munhu o ka a nga lavi ku pfula akhawunti ya le bangi, ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku loko yena a nga ri na akhawunti ya le bangi mali ya yena yi nga tshuka yi lahlekile nkarhi wun'wana na wun'wana. Naswona loko a vekile mali ehansi yi va yi nga hlayisekanga, naswona a ku na ntswalo lowu a nga wu kumaka. Kambe loko munhu a ri na khadi ra le bangi a veka mali a nga yi tirhisi nkarhinyana, ku na ntsengo wo karhi lowu vabangi va ku khenseka hi wona, va ku nyikaka wona. Ku kombisa leswaku wena u tirhisa bangi ya .

Loko munhu a pfula akhawunti ya le bangi, u fanele a famba na proof of address, a famba na pasi ra yena khopi ra pasi ra yena, naswona a va a khomile mali ya ku pfula akhawunti ya le bangi. Loko ku ve i n'wana wa le hansi ka mali lembe ya eighteen, i fanele a va a khomile swilo swa mutswari ku kombisa leswaku u lava ku pfuleriwa hi mutswari wa yena. Na swa yena swi va swi ri kona etlhelo.

Munhu u fanele ku byela bangi leswaku wa pfala tiakhawunti ta yena loko a nga ha ti tirhisi, hikuva bangi yi ta tshama yi karhi yi n'wi kokela mali yo karhi yi tiva leswaku swa tirha. Naswona loko u heta nkarhi wo leha u nga cheli mali kumbe ku hoxa mali eka akhawunti yaliya, siku u nga ta hoxa mali va ta koka hikuva va ta tiva leswaku i khale va ku hlayisela yona. Kambe loko u hlamusela va bangi leswaku wa yi pfala, va ta kota ku yi pfala ku endlela leswaku yi nga ha teki nchumu va nga ha ku kokeli nchumu.